Eya batswadi, ke mona ka ntlha ya hore rea tseba hangata ha bana ba tsamaya ka maeto a dipapadi, ho dulwa ho batlwa ditjhelete ho patalla bana hore ba kgone ho finyella. Ke na le, leano ke lenana ho ka ba jwang ha nke ra dumella sekolo se bule lebenkele ho rekisetsa bana hore le kgone ho bokanyeletsa tjhelete. Le ho etsa e meng ya meketjana e tlo batla bana ba patale hore ho no ho bewe tjhelete, hoo re tla qetelletseng re iphumana sekolo se na le koloi, eo e tla tsamaisa bana ka maeto a dipapadi. Nka thabela maikutlo a lona ho senana.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ka tsela ya dipapadi maphelong a lona bana beso, ho thusa haholo ka ho bopa setho sa hao, bonngweng ba hao, o kgona ho ikemela, o kgona ho iketsetsa diqeto tseo e lo reng le wena o ke ke be, wa ba le bothata ka tsona. Ebile ha e thuse fela ka seno, e thusa le tsela eo wena mmele wa hao o tla fumana matla ka ona, e thusa le hore mmele o tsebe ho itjara di-sick-ing tse ngata. O kgone ho itwanela le masole a mmele wa hao a dula a le seemong seo se le hore, ha malwetse a fihla a nka kgona ho itwanela. Bohlokwa ba ho ikwetlisa ka dinako tsohle ka dipapadi.

Dipapadi ha di thuse fela ka boitlhompho mme di boela di thusa bana ka ho hlabolla kelello. Mme kelello e hlabuwileng e thusa ngwana ho nahana hantle dithutong tsa hae tsa sekolo mme o kgona ho sebetsa hantle. E ngwe ya bohlokwa dipapadi di thusa bana ka ho bopa mmele o lokileng, mme ka tsela eno ha ngwana a na le mmele o hantle, mmele o tiileng, o fepeileng, o kgona ho phela nako e telele ebile le malwetse ha kgone ho mo fihlela ka tsela e tlang fela fela.

Dibapadi tsohle tsa rona tsa sehlopha sa naha ba lokela ke ho bapala ka boitelo kaofela ha bona ebile ba tshepana. E ngwe hape ke hore, mokwetlisi wa bona o tlameha le ho tseba dibapadi tsa hae ka tsela e lokileng, hono ho tla thusa le hore a kgone ho kgetha batho ba tshwanelang ho bapala ha nako eno ya dipapadi e fihla hore, ba tle ba tsebe ho nka dikgau kapa ba tle ba tsebe ho fihlela boemong bo bong bo hodimo ka dipapadi. E ngwe ke ditefelo tsa batho ba bapalang bolo, batho ba tlameha ho fumana ditefelo hore ba tle ba tsebe ho bapala ka tsela e lokileng, ba kgotsofetse.

Nna merero ya ka ya kgwebo ke ho amohela baeti, mme ke ba ise dibakeng tseo ba kgallang ho nka di bona tsa naha ya rona, mme ka tsela eno ke kgona le ho ba fa madulo moo ba tla robala teng, mme ka tsela eo ba kgone ho patala. Di tlo tsamaya ka tsela e tjena, ho tlo ba le tjhelete ya ho tsamaya dibaka tse ba tlo e patala, mme ho be le tjhelete ya bodulo moo ba tla robala teng, moo ba tla patala teng, mme ke boele ke sebetsa le bo radi-restuarant-e ba teng haufinyana le sebaka senana, mme ka tsela eo ke tla ja ka bonyenyane feela tjheleteng eo baeti ba ka ba tla e patala. Mme ha baeti ba ka ba hloka dijo, kea tseba ke tla ba isa ho bo radi-restuarant-e haufinyana moo ba tla jella teng.

E, ke kile ka di bona, mme di ile da nsusumetsa ka tsela ya hore le nna ke tle ke ithute ho etsa e meng ya mesebetsi ntle le ho batla motho e ke tla mo patala hore ang etsetse mosebetsi. Mohlala o mong wa mesebetsi e kileng ka ithuta yona ke ho iketsetsa tafolenyana ya ka ka tseo ke nang le tsona ntle le ho reka disebediswa tse ntjha. Ke ile ka sebedisa mataerenyana a ne a le teng jareteng, ka sebedisa kgalase ya koloi e sale e dula ho etsa tafole e ntle, ka ba ka etsa le ditulo ka bate e hlapelang e ne e dutse feela kantle. Mme ka hoo, ke ile ka iphumana ke na le tshusumetso e kgolo ho hlaha Youtube ka di-video tsa bona.